Ndicinga ukuba abantwana bamele ukufundiswa ngokuzikhusela besebancinci kuba xana umntwana ungamfundisi indlela yokuzikhusela uza kuyifundiswa ngomnye umntwana abe lowo umntwana emnika ulwazi olungelulo. Xana umntwana eyifundisiwe indlela yokuzikhusela esemncinci kwasesikolweni, unayo ingqondo yokuthi xana kufika ixesha akwazi ukucinga ukuba azikhusele. Loo nto ke ayithethi ukuba uza kuthi ngoku seyefundile angayenzi into. Uza kuyenza yona kodwa kubalulekile ukuba afundiswe kuqala.

Ukujongelwa phantsi ngenxa yempilo ngenxa yempilo yengqondo iyawadobelela kakhulu amadoda kuba kaloku bajongelwa phantsi ekuhlaleni abantu bebonke abanengxaki nempilo ngokwasengqondweni. Loo nto ke iwenze amadoda ukuba angafuni ukubonakala egevezela phambi kwabantu abangoomama. Loo nto ibabangele ukuba umntu agule ngakumbi nangakumbi, engahambi ayofuna uncedo kuba engafuni ukujongelwa ezantsi ngabantu abangoomama.

Umasipala umele ukulungisa iindlela ukuze iimoto zingabi nayo ingxaki yokuhamba xana kufuneke ziyolanda izigulani. Kungenjalo umasipala akhe iikliniki ezikufutshane apho khona kukho ingxaki yeendlela ukuze kube lula eluntwini ukufumana uncedo. Eyona nto ndiyibona iyeyona nto ibalulekileyo kukulungiswa kweendlela kuqala, kwakhiwe iindlela ezilungileyo for ukuhamba iimoto.

Ndicinga ukuba ukuba iindawo ezithengisa impahla yokwakha zingathengisa impahla engakwaziyo ukuphumela umlilo. Amazinki apho khona elizawuthi xa kufikelele ukuba litshe, litshe kodwa ke umlilo ungakwazi ukugqithela kumzi olandelayo yaye lingakwazi ukutsha lide limoshe ikhaya elo okanye imizi leyo. Ukuba kungalungiswa indlela yokwenziwa kwezixhobo zokwakha amatyotyombe yiyo indlela enokwenza into yokuba amatyotyombe angatshi ngale ndlela atsha ngayo.

Ulwazi ezikolweni lukhutshwa ngokwaneleyo. Ingxaki abantwana abafuni ukuya kucwangcisontsapho kuba impatho apho khona kwenziwa khona ucwangcisontsapho ayibintle ebantwaneni abasebancinci. Oomongikazi abafumaneka kwezi zitishi baye babanyukule abantwana, baphele ke bejika bengacwangisanga. Ukuba kungenziwa isebe locwangciso lube khona esikolweni bakwazi abantwana bacwangcise kwasesikolweni, ingangcono kakhulu leyo imeko.

Azifikeleli iikliniki ezisemaphandleni kuba kuye kube nzima kubantu abasemaphandleni ukuya kwiikliniki ngenxa yendlela yokuya. Azikho iinqwelo ezihamba maxesha onke ukuthwala abantu ukubasa kwiikliniki nalapho banofumana khona uncedo. Kungalula ke xana kunobakho isebe elisemaphandleni elikufutshane noluntu lwasemaphandleni, ukuze abantu abasemaphandleni babe nokuncedakala ngehlobo abantu abasezidolophini abancedakala ngalo.

Abasebenzi abangonookontraka abasebenza phandle abasebenza kwizimo zemozulu zonke. Bayasebenza noba kuyabanda, noba kuyagqwitha, noba kushushu. Abantu abangamadoda abasebenza olu hlobo baye babe nengxaki yempilo kakhulu, imiqolo, amathambo kunye nezifuba ezo. Iziphumo ke iba kukukuba umntu ayeke usebenza ngenxa yempilo yakhe angakwaziyo ukuyihoya. Abaqashi ke akukho nto ingako abayenzayo ngale meko kuba ukuyeka komntu ngenxa yempilo bathatha omnye.

Xana umhlobo wam onzakele kakhulu sisentabeni into yokuqala endiyenzayo kukuthatha unomyayi wam ndidayele inamba one one two okanye nine nine nine apho khona ndicela amapolisa. Ukufumana kwam amapolisa apha emnxebeni ndicele uncedo lwe-mountain rescue. Lo mzuzu ke umhlobo wam ndisamcelele uncedo kwi-mountain rescue ndikhawube ndiqhuba ndimenza uncedo lokuqala.

Iingcebiso endinokuzinikeza kukubana kufundiswe abahlali basematyotyombeni ngendlela yokuphatha umlilo. Kufundiswe abantu basematyotyombeni kunye nabantwana ngobungozi bokuphatha umlilo yaye ubungozi bokuba umntu alayite izinto endlini abe ekhe wagqitha apho khona afumana iziselo ezinxilisayo. Kufundiswe abahlali, abantwana ezikolweni yaye uRhulumente abancedise abahlali ukuba bakhe ngezixhobo ezinceda ukuba umlilo unganwenwi

Kwindawo endihlala kuyo zikhona iinkonzo ezinceda abantu abadala. Iba khona inqwelo ebathathayo ebathuthayo ibase apho khona bahlangana khona imihla ngemihla. Apho ke bayancedwa benzelwe ukutya bancediswe ngokutya iipilisi zabo. Ze abadinga ukuya ekliniki okanye esibhedlele bathathwe basiwe esibhedlele okanye ekliniki. Iinkonzo ezinjenangezi ziyabanceda kakhulu abantu abadala abathanda ukukhathazwa yimpilo.